Amantombazana into yokuqala azoyenza kukuqinisekisa uba kukhona ukutya okwaneleyo, bonke aba bantu bazobe bekhona bebanintsi ukutya okukhoyo kwanele. Azotsho aqalise anqunqe izinto ezinqunqwayo, ohlulelane ngomsebenzi abe khona anqunqa izinto ezinqunqwayo, abe khona abeka iimbiza izinto ezinjengemingqusho, iipapa. Abeke ezo mbiza alungise izitya ekuzophakelwa kuzo, zicocekile na izinto ezizosetyenziswa, iifayidukhwe ezizosetyenziswa ukosula ezo zitya, amacephe, zonke izinto. Alungise nje konke, izinto ezenziwayo xa kulungiselelwa ukutya kulungiselelwa nabantu abanintsi.

Okokuqala, into engenza ukuba izizukulwane zethu zikwazi ukumfimfitha zifunde ngenkolo nenkcubeko yethu, ukuba zonke izinto ezenzekayo inkolo nenkcubeko yethu zibhalwe phantsi. Kuba mna ndikholelwa ukuba izinto ezibhaliweyo zinakho ukunika izizukulwana ezizayo ilifa lanaphakade. Zibhalwe phantsi, zishicilelwe, kubekwe okanye kugcinwe ezo ncwadi zizokuthi zikwazi ukufumaneka kwizizukulwane ezilandelayo. Zingashicilelwa nakwixesha langoku lobuchwepheshe, kushicilelwe ukubaluleka nokugcina inkolo. Zonke izinto ezenzekileyo ezi ezakha inkolo nenkcubekho yethu zishicilelwe phantsi, kusetyenziswe ubuchwepheshe, kusetyenziswe noncwadi, zibhalwe zigcinwe elugcinweni apho zizokwazi uba zifumaneke kwizizukulwane zethu ezilandelayo.

Ulwaphulomthetho lubulele eyona nto ibaluleke kakhulu emaXhoseni nakwiAfrika yonke ubuntu, ukuthandana, ukuhloniphana, ukukhuselana. Kwixesha langoku ulwaphulomthetho luthe gqolo ukubulala zonke ezo zinto, apho abantu bakwaziyo ukuhlukumeza abanye abantu, apho abantu bakwaziyo ukuthatha ngolunya izinto abanye abantu abazisebenzele kabuhlungu. Lo nto ibulala nendlela abantu ngoku ababajonga ngayo abanye abantu. Akho kuthembana, akho kuthandana, akho nokukhuselana.

Ukutya endikubona njengokutya endingalungiselela undwendwe nelingenza uba undwendwe luhlale lukhumbula ngomzi wakwaXhosa yimifino. Imifino sesona sidlo esibalulekileyo nesithandwa kakhulu ngabantu bakwaXhosa nesona sidlo esimnandi esingafane sibe nemiphumela emibi esiswini. Ukudityaniswa konomdlomboyi, udibanise nesipinatshi, udibanise amagqweqwe ekhaphetshu, sidityaniswe nomgubo okanye nograbha kuzanyiswe, sisidlo esimnandi kakhulu nesidlo esinencasa nesona ndisibona njengesidlo esincam kwinkcubeko yakwaXhosa.

Ndibona mna ukuba khona kolawulo lukarhulumente kwisiko lolwaluko lungajongeli phantsi isiko lakwaXhosa. Alunyhashi malungelo okanye alunyhashi kukhuselwa kweli siko, koko nje kukhokhelisa ngaphambili ukhuseleko lwabantwana nokhuseleko lwabakhwetha, kuba kwixesha langoku abantu sebeneentliziyo ezimbi bayakwazi ukuhlukumeza abakhwetha. Futhi kwixesha langoku siphila kwixesha apho izifo zizininzi ngakhona, nalapho ngoku kungasasetyenziswa laa ndebe indala apho abakhwetha babevele bazihambele kuyiwe engcibini yonke laa nto yakudala, ngoku urhulumente ukhona ukuzoqinisekisa uba abakhwetha bakhuselekile

Abantu abangamadoda asekuhlaleni kwisiko lolwaluko badlala indima enkulu kakhulu, kuba kulapho bona balungisa indlu ezohlala khona umntwana ebizwa ngoba yibhoma. Balungise uba ikhuseleke kangakanani, ikwindawo esukileyo emizini futhi baye balungise nabafana abazohlala bencedisana nekhankatha, lo mntu uzohlala agade umntwana apho azohlala khona. Kukhangelwe ingcibi ngabantu abangamadoda, umntu lo uzolungisa umntwana lo oya khona esuthwini. Futhi abantu abangamadoda bahlala njalo begqolo ukuhambela isuthu eli lomntwana beqononondisa nakhona uba ukhuselekile.

Ndibona mna kulungile ukusebenzisa isiNgesi njengolwimi lokufundisa kuzo zonke izikolo, kuba iilwimi zethu zeenkobe, ulwimi lwethu lwenkobe lubalulekile kakhulu kuba lulo olusinika inkcubeko nokuzazi kwethu kodwa kunjalo isiNgesi lulwimi olusinika amathuba ukuba singakwazi ukuphumela nangaphandle apha eMzantsi Afrika, sikwazi ukusebenza ngaphandle. Ngoko ke ukusetyenziswa kolwimi ukufundisa kuzo zonke izikolo kusinika ithuba lokuba sikwazi nokujonga ngaphaya koMzantsi Afrika.